Into yokuqala endingayenza kukuba ndandise abadlali abamnyama kweli qela kuba kaloku uMzantsi Afrika unembhali yokuba abantu abamnyama bebengenamathuba bawaxhamla xa siqhathanisa okanye sithelekisa nabantu abamhlophe. Emveni koko ndenyuse nemivuzo ithi xhaxhe.

Iqela endicinga ukuba lineekiti ezintle kakhulu, elikwazi ukwenza iikiti ezintle yiOrlando Pirates. Nangona zithanda uba nombala omnyama okanye umbala omhlophe kodwa zintle kakhulu, bayakwazi udizayina, umbala wakhona unomtsalane ayikrakri imibala . Bayakwazi udizayina imibala emihle, nalaa red bathanda ukumfaka mhle kakhulu. Neqela lebhola ekhatywayo laseBrazil, ndiyamthanda laa yellow, ugqame kakuhle pha kwelaa qela. Iqela lebhola lelizwe laseBrazil.

Hayi andiqondi ukuba ndinganguye mna umdlali weqakamba kuba kaloku iqakamba lifuna umntu onesantya, kufuneka abadlali nesantya. Ukubhowula, okwaa kubetha ezaa bhola, nokwaa kuvika lamabhethi wakhona, ngoko ke ifuna umntu othande uba nesantya okwazi ukudayiva, yonke nje inkqubo eyenziwayo kwiqakamba, ngoko ke andiqondi uba mna umdlali weqakamba.

Ndingakhetha ukuhamba noCaster Semenya eyona mbaleki ipholileyo, ithobekileyo kwaye ngumntu odlule kwiingxaki ngeengxaki ezininzi oyaziyo ihambo nzima yohambo lwakhe kwikhariye yakhe okanye kule talente yakhe yokuba yimbaleki. So, ndiyalirhalela ithuba noCaster Semenya oyena, oyena eyona mbaleki ndingathanda uhamba nayo.

Ayikho enye into endingabacebisa yona ngaphandle kwejim. Enye into endingaqinisekisa uba iyasondela kufutshane uba ayikho, ndingaya kwisenta ekufutshane noba yi-support center ndizame izixhobo zokujima. Bakwazi uba qho bamane bendwendwela loo support center beyojima ukuze bahlale besemandleni besempilweni. Ngoba ijim yeyona igcina imizimbha ihlale irayithi nengqondo ihlale ifokhasile, ihlale ifreshi.

Into endingayenza ndizabacebisa uba bajime, ndizame izixhobo ezizawubekwa kwi-support center zojima, zokulifta, nazo zonke izixhobo zojima, zoeksesayiza bahlale besempilweni emizimbeni nasezingqondweni.

Yamakhadi, into ethi qathatha engqondweni yam kukuba kuthethwa ngento efana negemblingi kwaye imidlalo yabantu abanemali abakwiindawo eziphezulu. Ayifane ibe yimidlalo edlalwa nangubani nje, yindlela endiwuthatha ngayo into efana nee-board nee-card games.

Ndingathanda kubekho i-rugby kwizikolo, ngakumbi kwindawo endihlala kuyo, ngoba nguwo ngowona mdlalo unqabe kakhulu usuke udinge nabaqeqeshi, ngakumbi iititshala ezinokuyiqeqesha. Ngoba kaloku i-rugby seyisibonisile uba apha eMzantsi Afrika ngowona mdlalo, lolona hlobo lwezemidlalo okanye uhlobo lomdlalo esiwuchana kakhulu kwaye esibalasela kuwo kwadeske sawina izihlandlo ngezihlandlo iWorld Cup.

Lolunye lohlobo lwemidlalo ngoku eye, ibaluleke ibachaphazela ngendlela entle abadlali bayo. Kuba ngoya kutshintsha amaxesha ngoku siya kwinto ekuthiwa yi-fourth industrial revolution esebenzisa kakhulu ii-robotics nee-gadgets. So, bachaphazeleka ngohlobo loba iyaphuma laa nto yoba ndijongene nomdlali njengaxa nidlala ebaleni, uzicofela le nto uyicofayo, ayikho namaxhala awafani naxa udlala phaya ebaleni ujongene nomntu.